Zwi tshi ḓa kha u tshi shandukisa masheleni uri abve kha dzi rannda aye kha dzi doḽa, kana abve kha dzi rannda aye kha tshelede ya ḽiṅwe shango hezwo zwia kona u itea banngani, ndia kona uya kha bannga ine nda bannga nayo kana zwi imiswa zwine zwo tiwa uri zwi a kona u thusa vhathu zwi tshi ḓa kha u shandukisa masheleni uri abve kha tshelede iṅwe aye kha tshelede ya heḽo shango ḽine nda khou ya u ḽi dalela. Zwine zwa khou amba uri banngani ndi hone hune vha ya kona uri vha nthuse kana zwi imiswa hezwo zwo tiwaho zwo zwo zwo ṅwalisiwaho lwa mulayo uri zwi thuse nga heneyo mafhungo a u shandukisa tshelede uri i bve kha rannda iye kha ḓola.

Forex ndi vhubindudzi kana u renga nau rengisa ha a zwishumiswa kana zwithu vhukati ha mashango kana vhukati ha ha mabindu, ane avha a hone u mona na ḽifhasi ḽothe vha tshi khou rengisela na nga nḓila yo teaho kana ine yavha na ndeme nga vhundeme ha ha ha ha tshelede ya ḽeḽo shango, zwine zwa amba uri tshelede ya ḽeḽo shango ndi yone ine yavha na tshileme tshine ia kona u sumbedza uri u tea u u u tea u badela ufhio vhugai.

A zwongo tsireledzea uri muthu a tshimbile na gwama ḽa masheleni manzhi, hezwo zwi vha zwi ye zwi tshi khou shela mulenzhe kha uri muthu a songo vha o tsireledzeaho sa izwi vhathu vha mafobvu vha tshi nga kona u mudzhiela heneyo tshelede, kana milayo ya shango ḽeḽo ḽine a nga vha a khou ya khaḽo zwi a konadzea uri vha vhe vha sa tendi uri muthu a dzhene kha shango ḽavho ana gwama kana o fara tshelede yo no fhirisa ine milayo ya heḽo shango ya tendela uri a fare yone, zwino zwivha zwi sa tendeliwi uri muthu a soko dzhena na tshelede na gwama ḽinzhi ḽinzhi kha shango liṅwe.

Muthu arali atshi ṱoḓa uita khumbelo yau shandukisa masheleni awe, uri aye kha iṅwe kha tshelede ya ḽiṅwe shango u fana na doḽa u tea uri a ḓivhe uri i rannda i lingana na vhugai yanga ya heḽo shango ḽine avha atshi khou ya khaḽo, kana ḽine avha hone khou nyaga u shandukisa tshelede ye khaḽo. Zwine zwa amba uri arali ndi tshi khou ya United States of America ndi fano uri ndi zwa vhuṱhongwa uri ndi ḓivhe uri rannda i lingana na ḓola, i lingana na vhugai na ḓola ya Amerikha zwivha zwi zwa vhuṱhongwa uri muthu a ḓivhe uri ezwi a khou i shandukisa u khou shandukisa vhugai ya yovha vhugai.

Bannga banngani ndi hone, banngani ndi hone hune muthu uya kona uya ayo humbele ayo ita khumbelo yau shandukisa masheleni, hu dovha hafhu havha na zwiṅwe zwi imiswa zwine zwo ṅwalisiwaho lwa mulayoni zwine zwa kona u thusa vhathu vhane vha khou ṱoḓa u shandukisa masheleni avho uri avhe kha iṅwe tshelede ya ḽiṅwe shango. Hezwo zwi a kona uri zwi itiwe na ngau sedza kha zwiimiswa zwo teaho uri etsho tshi imiswa tsho ṅwalisiwa lwa mulayoni na, uri u kona u shandukisa masheleni au avhe masheleni ane unga kona ua shumisa kha shango ḽeneḽo ḽine u khoya uḽi dalela hezwo zwia thusa uri u kone u ḓivha uri shango ḽifhio ḽi shumisa tshelede ifhio.

Dzi bannga dzono kona u ṋekedza tshumelo ya forex, ndi bannga dzoṱhe dza fhano Afrika Tshipembe dzia kona uri dzi thuse dzi vha dzi thuse vhathu nga ha u u shandukisa tshelede dzavho uri dzi kone uvha dza kha maṅwe mashango, kana u vhafha ngeletshedzo zwi tshi ḓa kha uri dzi tshelede dzavho vha dzi shandukisa hani uri dzi kone uya u renga kha maṅwe mashango. Bannga dzoṱhe dza Afurika Tshipembe dzi a kona u thusa zwitshiḓa kha forex fhano Afrika Tshipembe.

Forex ndi ya ndeme vhukuma kha ikonomi ya vhoriṋe ya Afurika Tshipembe, nga nḓila ya uri vhadzulapo vha maṅwe mashango hezwi vha tshi ḓa kha shango ḽa vhoriṋe, vha ya kona uri vha shandukise tshelede dzavho dza hayo mashango ane vha bva khao, uri avhe ivhe tshelede ya fhano Afurika Tshipembe uri vha kone u renga zwibveledzwa zwibveledzwa zwa fhano Afrika Tshipembe nau badela tshumelo dza fhano Afrika Tshipembe zwenezwi vho ḓo u dalela Afurika Tshipembe. Zwino forex iya ri thusa nga maanḓa uri ri kone u thusalea ri kone u thusalea nga vhathu vhane vha vha vha khou ḓa u dalela shango ḽashu, vha ngavha vho ḓa lo u ḓiphina kana vho ḓela zwa zwa zwa makwevho, zwi ari thusa sa shango u itela uri vha kone u shumisa tshelede yashu zwenezwi vha fhano u renga zwibveledzwa zwa fhano.

Uri ndi kone u shumisana na na forex lwo vhulungeaho, ndi zwavhuḓi uri ndi wane tshiimiswa tshine tsho ṅwalisiwa lwa mulayoni tsho ṅwalisa na muvhuso wa ḽineḽi shango ḽashu, uri ndi kone u wana uri tshiimiswa itsho ndi tshone na tshine tshi ngavha tsha tsho vhulungeaho uri nṋe ndi nga kona u vhulunga masheleni anga, kana ndi nga kona u panga masheleni anga uri a ḓo kona u u zwala kana a ḓo kona u u u nnḓisela u nnḓisela iṅwe maṅwe masheleni. Zwino ndi zwa vhuṱhongwa uri ndi ite ndi ite tsedzuluso nga tshiimiswa tshenetsho ndi sathu posa masheleni.

Nṋe ndi tshi ita khumbelo ya ya tshikolodo, ndo tevhela maga ovhewaho nga tshi imiswa hetsho tshe ndavha ndi tshi khou shumisana natsho. Ndo dzhia vhukando hovhu nga mulandu wa uri, ho vha hu na tshifhinga tshine masheleni a vha a siho, ndo sedza kha muholo. ho ṱoḓea basa ha ṱoḓea na na tsumbo ya u sumbedza uri, ya u sumbedza miholo. Ine ra i vhidza uri payslip ya u sumbedza uri ndo thoma u shuma lini, na uri masheleni a vha a tshi khou swika na nga ṅwedzi na ṅwedzi. Nda dovha hafhu nda sumbedza, sa izwi nda ndi tshi shumisana navho, vho kona u vhona na na na bank statement.

Khaedu ine ndi nga ri ndo ṱangana nayo, ndi ya musi ndi tshi khou sedza mbetshelwa kana tshelede ye nda vhetshelwa upfi ndi nga tea u i shumisa. Nda wana i nṱhesa vhukuma, zwine zwa vha zwi tshi khou amba uri, arali ndi tshi nga lingea nda i shumisa yoṱhe. Zwi ḓo sia ndi tshi khou badela tshelede nnzhi nga ṅwedzi, uri ndi fhedze itsho tshikolodo. Zwino ndo swika he nda ambedzana navho uri, vha i fhungudze mbetshelwa heyo uri ndi kone u dzhia tshelede ine nda ḓo kona u i badela nga ṅwedzi na ṅwedzi. Ndi si khou, ndi si khou vha na mutsiko muhulu.

Muthu ndi nga mu eletshedza uri hezwi a tshi yo ita garaṱa, kha ite garaṱa ine ya vha na mbetshelwa ine u ḓo kona u i swikelela. U itela uri na ene tshelede ine ya ḓo i badela nga ṅwedzi na ṅwedzi, i vhe fhasi. Nahone arali o dzhia garaṱa yeneyo, a zwi ambi uri masheleni haneyo a mbetshelwa, u tea u a shumisa oṱhe nga tshifhinga tshithihi. Nahone u tea uri a a shumise arali huna ṱhoḓea khulu, kana zwi tshi khou to kombetshedza. Sa izwi a tshi ḓo shumisa i nzhi, zwi ḓo ita uri na tshelede ine a tea u i badela nga ṅwedzi ivhe nnzhi. Hune u wana tshiṅwe tshifhinga muthu a si tsha kona u fema zwavhuḓi, a tshi humbula itsho tshikolodo. Ndi zwavhuḓi uri muthu a i shumise arali huna ṱhoḓea khulu nahone, zwi khou kombetshedza.

Nṋe ndi tshi vhambedza dzigaraṱa u ya nga u fhambana, musi ndi tshi ita khumbelo. Ndi sedza garaṱa ine ya ḓo kona uri ndi kone u i swikelela, ndo sedza dziṱhoḓea dzanga, nda dovha nda sedza na zwine ndavha nazwo. Ndi songo sedza uri muṅwe muthu u khou dzhia ifhio, kana o dzhia ifhio. Ndi sedza zwine zwa vha hoṋe kha tshikwama tshanga. Nda dzhia garaṱa u ya nga zwine nda ḓo kona u zwi swikelela. Ndo sedza uri nga ṅwedzi na ṅwedzi ndi ḓo vha ndi khou badela vhugai, ine nda ḓo kona u i swikelela. Ndi vha ndo sedza zwenezwo, ndo sedzesa ṱhoḓea dzanga. Nda sedza na zwine ndavha nazwo na zwine ndi nga kona u zwi swikelela ngayo yeneyo garaṱa.

Khumbelo yanga yo u fhedzisela ya garaṱa, ndo i ita kha epe ya bannga ine nda shumisa yone. Zwo leluwa vhukuma ngauri zwithu zwoṱhe zwi vha zwi zwi hone, dzimbudziso dzoṱhe dzi vha dzo leluwa uri ndi kone u rumela khumbelo yanga. Fhedziha, naho khumbelo yanga i songo bvela phanda nga mulandu wa uri a thi khou shuma, kana a thi khou kona u wana masheleni ane ndi nga kona u a vhuisela murahu. Fhedziha nḓila ye zwa itisiwa ngayo kha epe zwo leluwa, futhi hafhu zwa dovha zwa vha zwavhuḓi uri ndi songo kona u ya ba, u to ya banngani. Ndi kone u zwi ita, ndo dzula hune nda vha hone, naho ndi songo kona u bvela phanḓa.

Muthu kana vhathu vha khetha dzi akhaunthu vho sedza zwithu zwo fhambananaho. Zwithu zwinzhi zwine vhathu vha zwi sedzesa vha tshi khetha, kana u ṋanga account, vha vha vho sedza zwine ra nga ri ndi mitengo, kana zwine ra zwi vhidza uri dzi charges. Zwine hezwo ndi zwone zwine zwa ita uri vhathu vha kone u ṋanga akhaunthu ine vha khou ṱoḓa u i shumisa. Vho sedzana na zwa uri iyo akhauntu musi vha tshi ḓo ṱoḓa masheleni avho, kana vha tshi ḓo vhea masheleni avho, ndi vhugai ine bannga ya ḓo ya ḓo vha i tshi khou vha, i tshi khou dzhia yone. Sa sa tshelede ine ya vha i tshi khou badela u vheiwa haneyo masheleni. Vhathu vha sedza zwe zwo nga maanḓa musi vha tshi dzhia masheleni kha iṅwe akhaunthu vha i, vha i vhe e kha iṅwe.

Mobaiḽi mani ndi yavhuḓi vhukuma, sa izwi i tshi thusa vhathu uri vha kone u rumela masheleni kha vhaṅwe vhathu ṱhama dzavho kana miṱa yavho ire kule zwo leluwa, nahone vho dzula nḓuni hu sina uri vha ḓo thoma vha ya banngani vha yo ita vha yo vha yo ita dzedzo dzi khumbelo. Zwine zwi thusa uri vha kone u vha kone u uita na khumbelo ya ya ya zwa masheleni vha a kona uri vha rumele masheleni kana u wana masheleni hu sina zwiṅwe zwine bannga ya vha i tshi khou vha tshadzha zwone, zwine zwa amba uri vha vha vha tshi khou kona uita kha dzi app dza dzi bannga dzedzo dzi zwivha zwikho thusa uri vha kone uita dzi dzi dzi zwithu zwavho kha dzi app dze dzo dzi bannga dzavho zwi vha zwi zwavhuḓi.

Ee, ndi zwone arali life cover i tshi kona u shumisiwa sa tsha sa thulusi, zwa tshi nga thusa uri i kone uri i ntshiwe tshelede heneyo ise vhana zwikoloni hanefho miṱani heneyo, kana i shumisiwe kha zwiṅwe dziṅwe ṱhoḓea dza dza hanefho muḓini u fana nau fhaṱela vhana nnḓu ngauri tshiṅwe tshifhinga u wana vhathu vha na dzi life cover fhedziha huna zwithu zwine vha khou zwi ṱoḓa kana zwine vha khou ṱoḓa u zwi ita. Hungavha u khwiṋifhadza nnḓu ine vha dzula khayo kana uisa ṅwana tshikoloni u fana na magudedzi mahulwane u fanela yunivesithi, vha tshi nga kona uri vha i shumise henefho kana vha kone uri arali huna mutshato vha tshi kho tea uri vha ite mutshato vhuṱambo honovho vha a kona uri vha tshi nga kona uri vha i shumise uri vha kone u badela dzi dzi dzimbadelo dza honoyo dza honovho vhuṱambo, sa izwi zwithu zwikho ḓura vhukuma.

Tshithu tshe tsha ḓo kanukisa zwiṱuku ndi ndi nga nḓila ine dzi akhaunthu dzedzo dza shuma ngayo zwi tshi ḓa kha mafhungo a dzi tshadzhisi, kana ku dzimbadelo dzine bannga bannga yavha i tshi kho ṱoḓa kha nṋe, zwine wa wana tshiṅwe tshifhinga zwi vha zwi zwavhuḓi u wane kha heneyo akhaunthu ine uḓo wana hu tshipfhi wo vulela ndi savings u wane u tshi u tshi sia kana I fifty rand hezwi wo sia i fifty rannda u tshi vhuya u wane yo novha fifteen rannda, zwi tshi khou bva kha kha dzi tshadzhisi kana zwithu zwine bannga yavha i tshi khou dzhia hanefho kha heneyo tshelede. Ndi zwone zwithu zwine zwo kanukisa vhukuma zwa nnyita ndi pfhe ndi si tsha fulufhela ndi si tsha fulufhela thuso kana nga nḓila ine bannga ya shuma ngayo.

Arali wa ṋanga kana nda ṋanga u badela ḽounu ngau ṱavhanya zwi thusa uri na hezwila zwi nopfhi gavhelo ḽahone ḽi ngavha dzi interest dzine bannga yavha i khou tshadzha dzone kana tshetsho tshiimiswa tsho tshine tsha khou fha ḽounu tshavha tshi khou tshadzha dzone, zwivha fhasi zwivha fhasi hafhu zwi ita uri na nṋe ndi ṱavhanye ndi bve kha mathada a zwikolodo. Fhedziha tshihulwane ndi uri arali wa ṋanga u badela u ṱavhanya zwi thusa uri nadzi interest dzi vhe fhasi u songo badela heiḽani tshelede yono vhesa nnzhisa, zwino arali wa ṋanga u badela tshikhala tshi tshifhinga tshilapfhu na dzi interest dzivha dzi dzi dzi nṱha, zwine heiḽa tshelede iḓo vhuya yono vhesa nnzhi zwino ndi zwavhuḓi uri u tshi kho dzhia ḽounu u ṱavhanya u badele kha tshifhinga tshipfhufhi uri u songo badelesa interest nnzhi sa.

Akhanthu ya bannga ndi tshi kwama nga nḓila yo leluwaho ndi tshikwama, tshine hetsho tshikwama huvha huna thendelano vhukuma nau thembana kana nau fulufhelana zwiamba uri nṋe ndi vha ndi khou fulufhela bannga uri ndi ḓo panga tshelede yanga kha tshikwama tshavho, ngauri arali ya dzula kha tshikwama tshanga zwi nga itea ya ya xela kana ya tswiwa zwino ndi khou themba vhone vha bannga uri ndi khou panga kha tshikwama tshavho hetsho tshikwama ndi kho humbela uri vha mpfharele yone zwi fana na akhaunthu hezwo. Ndi vha ndi khou i vhea kha tshikwama tsha bannga ndi tshi khou ita ndi tshi khou fhulufhela bannga uri vha ḓo mpfharela yone heyo tshelede zwine zwa amba uri bannga yone na yone huna zwine ya wana zwone ngauri ivha i tshi khou panga dzi tshadzhisi dza u fara heneyo tshelede yanga ye nda i vhea khavho, i ngavha iya lwa lwa tshifhinga tshilapfhu kana i yeneyi ine nda dzula ndi tshi khou kona u renga ngayo fhedziha i vha yo fariwa nga bannga.

Nṋe ndi vhona uri arali bannga i tshi kho ṱoḓa uri u i vula akhaunthu zwi leluwese, ndi musi arali dzi app hedzinoni dza bannga vha tshi nga kona uita thendelano na vhathu vha dzi nethiweke zwi shume zwine zwa vhidziwa upfhi dzi service provider vhane vha ṋetshedza tshumelo ya nethiweke uri vha ri tendele uri ri kone u shumisa dzi app dza bannga namusi da ri sina dzi data, ngauri arali wari u khou nyanga u vula akhaunthu zwino kha epe ya bannga huḓo ṱoḓea uri huvhe na data fo foununi. Zwino arali hu sina data au koni uri u vule heyo akhaunthu, zwiṅwe hafhu hu tea uri huvhe na nḓila ya uri bannga vha kone u zwi ita uri zwi leluwe uri ri kone u panga dzi hezwiḽani zwo nopfhi ndi phurufu of aḓirese, ro kona uzwi updater no zwi panga uitela uri ri kone u vula dzi akhaunthu nga vhunzhi ro shumisa app ya ya bannga app kha ivhe yono shumisea.